Fashion-e ya segompieno e 'ira teka-tekanyo magareng ga basadi le banna, ka tsela e e rileng. Kgangkgolo ya gore e re re ile ko marekelong a matona, o bo o fitlhela kwa diaparong tsa banna, go na le tse dingwe tsa mmala o o rileng le tsa mmala o o rileng. Seno ke go bontsha teka-tekano gore mo nageng e re phelang mo gone kapa mo lehatsheng le re phelang mo go lone, rotlhe re na le ditshwanelo tse di rileng tse di lekanang. Ebile ga gona gore mang o botoka kana mang ha botoka seno sa be se bontsha teka-tekano.

Go dula toropong go ka nna le ditshenyegelo di le dintsi thata, mo go lebaneng le taba ya dikolo le ditiro le go rulaganya mo malapeng. Bontsi jwa nako o fitlhele e le gore botshelo jwa ko ditoropong ke botshelo jwa maemo a a kwa godimo, le tlhwatlhwa ya teng ke e e kwa godimo, sengwe le sengwe sa teng se tlhwatlhwa e e kwa godimo. Mme seno se ka ama thata mo go rulaganyeng tsa lelapa kana tsa sekolo le tiro. O kgona go iphitlhela e le gore mo dikolotong di le dintsi thata, ka ntlheng ya tlhwatlhwa e e kwa godimo thata, seno se ka go thibela e le ruri.

Malome o a me o a dulang kwa KZN, o nteleleditse go tla lenyalong. Mme o kopile gore ke tle ke apere diaparo tsa setso, mme nna ke a go tla ke apere diaparo tsa setso tsa Setswana. Mabaka a magolo e le gore ke ikgantsha ka setso sa me ebile ke tota ke rata Setswana.

Nna ne nka rata lenyalo la setso e seng lenyalo la Sekgowa. Mabaka e le gore lenyalo la setso le tlisa kutlwano e e rileng e kopaneng, lenyalo la setso le na le monate o tswileng diatla. Lenyalo la setso o iphitlhela e le gore le ja dijo tsa setso ka go farologana ka mefuta-futa, le apere bontle jo bo farologaneng jwa setso, ka mefuta-futa. Nka tlhopha lenyalo la setso go phala lenyalo la Sekgowa.

Fa o ya kwa ntlung ya kgosi ya Setswana go na le ka tsela e motho wa monna le wa mosadi ba tshwanetseng go apara ka teng. Motho wa monna fa ya kwa ntlung ya kgosi, tlampe a dire bo nnete jwa gore o apara baki le borokgwe jo bo telele. Ga o tsene kwa ntlung ya kgosi o apere marukgwe a le makhutshwane, mme o dira bo nnete jwa gore o apara le baki fa godimo. Mme fa motho wa mosetsana ene kapa motho wa mosadi, fa a ya kwa ntlung ya kgosi a dire bo nnete jwa gore o apara mosese o thibelelang kwa mangweleng kwa tlase, mme mo magetleng a apare sengwe mo tlhogong a rwale sengwe ke setso seo.

Dipina tsa setso tse gantsi di phelang di opelwa mo lelapeng la mo gae fa go dirile meletlo ya setso. Ke dipina tsa go tshwana le di pina tsa kwa thabeng kapa gone kwa bagwera. Dipina tseno ga di tsena re le ba lelapa, re phela re itumetse mo go maswe ka moo re ketekang setso sa teng. Go phela go le monate, go biniwa go lediwa megolokanwe, go phela go le monate tota go bua boammaaruri.

Ke tota ke amiwa ke bokebekwa jo bo diragalang mo ditoropong tseno tsa rona. Bo tota bo le ko godimo thata bokebekwa, mme le nna ke lengwe la malatsi ke iphitlhela ke le motswasetlhabelo. Ke tsamaya kwa toropong, bashimane ba dikebekwa bangwe ba mphamolela founu ka lebelo, ba taboga ba siana ka lebelo le le maswe. Seno se ne sa nkama mmatota go le maswe mme ke ne ka e dira bonnete jwa gore ke ye go tlhatlhela kgetsi kwa mapodiseng, ke bone bo nnete jwa gore ga ke kry-e thuso.

Monna o a nyalang ngwanake wa mosetsana ke sa mo itse, dipotso tse nka di mmotsang di mmalwanyana. Selo sa ntlha nka mmotsa gore ke moshimane wa kae, o tswa ko lelapeng la ga rre mang, o godisitswe ke bo mang, mme nka mmotsa gore mo botshelong o dira eng, ke mmereko o fe o a o dirang. Nka mmotsa dipotso tsa go tshwana le gore, a ke modumedi kapa yang, gore a o tlile go tlhokomela ngwanake kana yang?

Go botlhokwa thata gore motho a itse setso sa gagwe, gore a tle a kgone a ikitse gore ke mang, o tswa kae, o lebile kae. Mme selo se se dirang gore re be rena ditso tsa rona di na le melao e farologaneng, ke ka ntlha ya gore re tswa mo merafeng e e farologaneng. Seo se dira gore melao ya rona e se tshwane, ka ntlha ya gore merafe ya rona e a be e sa tshwane.